Mo botswana puso e tsaya kgato ya go bona gore bagodi ba tlhokomelwa, le fa go ntse jalo, go tshegetsa tlhokomelo ya batho ba batsofetseng mo metseng ya magae, go nale dikgwetlo mme go na le ditirelo tse di oketsegileng tse di ka kgonegang.

Bobedi jwa ditsela tse di nang le molemo le mathata, mme se se botoka se ikaegile ka maemo a motho yo o tsofetseng ka bo ene, botsogo jwa gagwe, tlhokomelo e a e tlhokang, le maemo a lelapa la gage.

Ditshwantsho dingwe tse di tlwaelegileng ka go tlhokomela bagodi, di ka tswa di sa tshwane le boammaaruri jwa segompieno, bogolo jang ka ntlha ya diphetogo tsa loago, le tsa ikonomi, fa dingwe tsa tsona di na le metswedi mo setsong sa rona. Botshelo jo bogolo jwa gompieno o direle gore go nne le mathata le boammaaruri jo bošwa.

Mekgwa le ditekanyetso tsa setso di bopa maikutlo a rona ka go tsofala, le go tlhokomela batsofe ka go dira faele ya maikutlo, ditshwanelo le ditlwaelo tse di laolang gore re tseye ba ba godileng jang mo setšhabeng, se se bontsha gore ditso tse di farologaneng di na le ditsela tse di sa tshwaneng tsa go leba kgang, gotswa kwa go bontshang tlotlo e kgolo go fitlha kwa go nneng le pono e sa itumediseng ka batho ba ba tsofetseng.

Ka jalo lelapa le setšhaba di na le seabe se se botlhokwa mo go tlameleng batsofe, mme seno se farologana thata go ya ka ditso. Mo ditsong tse dingwe, go tlhokomela batsofe go lebelelwa e le boikarabelo jwa bana le ba lelapa, fa mo ditsong tse dingwe go lebeletswe gore bagodi ba itlhokomele ka bo bone.

Ditirelo tsa bagodi di ntse di tlhabololwa, le fa go na le dikgwetlho bogolo jang mo metseng wa magae, ditirelo tseno di akaretsa dithuso tsa puso, dithulaganyo tsa puso, botsogo le ditiriso tsa dikompone tse di sa direng dipoelo.

Puso ya rona e na le dithulaganyo di le mmalwa tsa go tlhokomela bagodi, tse di akaretsang phenšene, le go bafa ditirelo tsa botsogo, es le fa go ntse jalo go ya ka dipatlisiso popego mananeo ano a na le dikgwetlho di le mmalwa, mme a tlhoka go tokafadiwa go arabela ditlhokego tsa batsofe, jo bo ntseng bo gola le go tlhokomela bagodi ba ba nang le mathata a kotsi.

ka kakaretso phenšene ya puso ya bagodi, e thusa go fokotsa lehuma, le go tlhabolola boleng jwa botshelo jwa bagodi, mme bontsi jwa bagodi ba sa ntseng ba tlhoka thuso e e oketsegileng, le fa e rotloediwa ka ntlha ya go nna le mananeo a botlhokwa a go tlhokomela bagodi mo maemong a Afrika, go nale dintlha di le mmalwa tse di amang bokgoni jwa phenšene eno go thusa bagodi.

Go ikopela le go amogela phenšene ya puso ya bogodi go na le mekgwa o tshwanetseng go e latela. Phenšene e itsege ka leina la old age pension, mme e fiwa batho ba ba godileng ba ba nang le dingwaga tse di rileng. Mekgwa ya go kopela phenšene, ntlha ya ntlha, o tshwanetse go bo o na le meogedi wa naga, o tshwanetse go bo o na le dingwaga di le sixty-five le go feta, ga o tshwanela gore o amogela phenšene e nngwe ya puso jaaka ya go tlogela tiro.

Phenšene ya puso yago tlhokomela batsofe e ka fokotsa morwalo wa madi mo malapeng, le mo batlhokomeding.

Go simolola go amogela pension ya puso a na le dingwaga di sixty-five. Lebaka la go tlhophiwa ga dingwaga tse sixty-five go tlhokomela bagodi ba sa kgoneng go tlhaola, go fokotsa lehumo, go tlhokomela boikanyo jwa batho, go tlhokomela malwetsi, phetogo ya leago.

Ke selo se se utlwisang botlhoko thata gore batsofe ba rona ba sa kgone go bona dithuso tsa botsogo, ka ntlha ya tlhoko ya madi a dipalangwa, dithuso tse di latelang di ka thusa go rarabolola bothata jono, madi a kgotlhang ya dipalangw, a ditirelo tsa baithuti tsa dipalangwa.

Ditharabololo tsa setšhaba, lenaneo bakganni ba baithopi, kgotsa ditirelo tsa go rwalana ka koloi, di ambulance tse di tsamaisang.

Kwa tleliniking ya puso go alafiwa malwetsi a le mantsi bogolo jang a sa tlhokeng go alafiwa kwa bookelong jo bo kwa godimo. Ditleliniki di fa ditirelo tsa botsogo jwa motheo, mme di dirisa baoki go alafa malwetsi. Malwetsi tse di alafiwang kwa ditleniking, malwetse a tshelwang, malwetsi a sa tshelweng, tshwenyego tse di sa tlhokeng go alafiwa kwa bookelong jo bo kwa godimo, bana le baimana, dikhumo, tlhatlhobo dikalafi tlhaloganyo ya botsogo..